Bonneteng nkebe ka bua leshano ka sena. Hobaneng ha ke na bonnete ba hore na mofuta wa mabitla a kajeno o dumella mofu hore a ka tsela e jwalo na? Hobane ha ke soka ke bona a fuwa yona thebe, kapa molamu le hore o robatswa a shebile ho kae? ha ke soka ke bona. Ha ke nahane hore ho na le seo ke dumellanang le sona ha ho tluwa ho patwa ha mofu ka lebitleng. Hobane se bohlokwa-hlokwa ke hore mofu a kenywe ka hare ho lebitla.

Ke hopola hore nkgono wa ka o la a nqoqela ka ditshomo ha ke santsane ke tla ke hola. Ya pele, e ne e le Tselane le dimo. Ya bobedi, e ne e le sekolopata le mmutlanyana. Ya boraro, e ne e le tau le tweba.

Ke bona e sa nepahala hohang empa ha o seo re ka se etsang hobaneng dintho di fetohile e le kannete matsatsing ana. Motho o sa itjheba bo yena mme ha sanna taba le motho e mong. Eya ho bohloko hobaneng nka rata hore le nna ke be e mong wa batho ba eleng hore ba thusa bahlolohadi le dikgutsana kaofela ha bona, empa matla ha ke na ona.

Ha ke so ka ke ya moketeng ho be ho thwe dijo ke tsa malome kapo ke bone tsa malome di behetswe ka thoko. Empa hangata ke ye ke bone bo malome ba ja dijo tse eleng hore rona ha re dije. Eleng hlooho, maoto le ona maleu.

Ha ke o bone molemo wa ho keteka ha ngwana a kolobetswa empa ke ya utlwisisa, re le batho re na le dipono tse sa tshwaneng mme batho ba etsa dintho ka ho sa tshwane. Ke ka hoo, ke sa boneng e le nthwe mpe ha batho ba bang ba e etsa, empa nna ha ke bone ho le molemo hobaneng ngwana hano e hopola ntho eo e etsuwang tsatsing leo. Jwale ho ka be ho sa ketekwe.

Ho bohlokwa hore bo malome e be bona ba nkemelang hobane ha ba emela nna feela dipuisanong tsena tsa mahadi, empa ba emetse le mme wa rona. Ba tseba seo eleng hore se ntoketse mme ba kekebe ba ntahlisa. Bo malome ke bona ba tsebang haholo ha ho tluwa ho ntho tsa mahadi. Ke ka hoo, ke bonang e le bona ba tlamehang ho nkemela le ho emela yena mme wa rona eleng kgaitsedi ya bona ha ho tluwa ho tse.